Ukusebenzisa amabhasi kwangisiza kakhulu mina ngoba okokuqala aphephile, makhulu futhi akukho lula nokuthi endleleni avelelwe izinkinga ezifana njengokupheshulwa umoya izinto ey'fana nalezo, futhi awagijimi kakhulu, futhi awaduri.

Engingakwenza ukuba ngikwazi ukuthi ngifonele umqashi ngimazise ngalolu hlelo osuke luzokwenzeka, nanokuthi-ke endaweni lapho engisuke ngifike khona ekumele ngikhokhe khona iy'ndleko zakhona zimi kanjani ukuze azokwazi ukuthi angisize kuzona ngizokwazi ukuthi ngiqhubeke nohambo lwami. Ngiyakholelwa ekuthenini izinto ekumele zibhekene nenkampani le engisuke ngisebenza ngaphakathi kwayo or ngaphansi kwayo.

Usizo olunikezwa abagibeli kubashayeli bamabhasi kanye nezinye izinsiza kusebenza kusiza kakhulu ngoba nabo bangabantu abasuke bezama ukubeka ukudla etafuleni, basuke bezama ukubeka isinkwa etafuleni. Ngakho-ke, abagibeli basiza kakhulu kulo hlelo ukuze kuqhubeke ukusebenza nokusebenzisana phakathi kwabagibeli kanye .

Okungamsiza ubaba ukuthi asebenzise uhlu olulodwa noma asebenzise umuntu oyedwa ukuze akwazi ukuthi athuthe abantu benkonzo angakhathazeki kakhulu, akasebenzise uhlobo olulodwa kuzomsebenzela lokho futhi kuzoqeda nokukhathazeka kwakhe.

Ukuba kube khona abantu abazobasiza uma ngabe begibela, babasize ukuba babaphakamise kahle ahlale kahle, nokuthi uma sebeyehla kube khona futhi abazobancedisa ukuba bakwazi ukuthi behle. Ngakho-ke, kufanele kuqhashwe abantu abazoyenza loyo msebenzi

Ingoba abantu abadala abanayo imali futhi abakhoni ukuthi baphume baye emisebenzini bayofuna imali ngakho-ke, basebenzisa isibonelelo sakahulumeni naso futhi okumele ukuthi babheke ngaso emakhaya. So, kulungile ukuba behliselwe ekugibeleni, imalini yokugibela ukuze bazokwazi ukuthi baqhubeke nezindleko.

Ukwehlisa imali inani lokugibela lokuthutha abantu ngicabanga ukuthi kungasiza kakhulu ngoba siyazi ukuthi kuyadura kakhulu ukusebenzisa indiza ngakho-ke ngingayehlisa imali, kanti futhi indiza iyashesha ayinabo futhi ubungozi obuningi.

Ngingakunika u-five ngoba ukuhlanzeka kwakhona kusuke kwenziwa yithi abagibeli, ukungcola futhi kwenziwa yithi futhi abagibeli, ukuze lihlale lihlanzekile kumele kube yithi abagibeli esenza ukuthi kuhlezi kuhlanzekile. Awukwazi ukuthi ungadla uqede ulahle khona lapho ohleli khona loko kuzokwenza ukuthi ibhasi lihlezi lincolile.

Ukuphatha kahle izikhwama zabagibeli, ukuphatha kahle imithwalo yabo ephukayo ibekwe eceleni kanye nengaphuki ukuze uma ngabe sipakisha kahle sibeke izinto kube kuhle konke. Kungabi kuba khona okuphukile, kungabi kube khona okunenkinga ukuze sigweme iy'nkulumo kanye nokukhathazeka kwabagibeli.

Ngingathanda ukuthi ukuthenga kwamathikithi kube lula ukube wonke umuntu akwazi ukuthi afinyelele ekuthengeni ngoba abantu asebekhulile abakwazi ukuthi bangabamba ulayini omude owokuthenga amathikithi. So, bengicela ukuthi ungenelelwe abaphathi bakwazi ukuthi basincedise lapho umuntu akhone ukuthenga khona ebhasini uma esezogibela, kuqala acwazi ukuthi agcwalise ithikithi lakhe ukuze agweme zonke izimo ey'fana .

Ngingathanda ukubona ukuba nezikhathi ezibhalwe lapha kube yizo izikhathi okusetshenzwa ngazo, kungabi ukuthi kubhalwe isikhathi laphaya ekanti amabhasi azozifikela ngesikhathi sawo ngoba siba-late emisebenzini.

Ukukhulumisana nabaphathi abasuke bebhekene nemithwalo ngaleso sikhathi, ukuba ngifake isikhalazo sami ukuze bekwazi ukuthi basixazululele kona, kumele ngikhale angikhalazi kubo, kumele bona babe ne-insurance yabo ethize. Ukuze uma ngabe ulahlekelwe yizinto or uphukelwe yizinto bakwazi ukuthi bakutholele okunye or bakubhadale.